Ke reka tshedimosetso ya forty GB Vodacom ka kgwedi e e jang two hundred and fifty.

Botlhale jwa maitirelo IA, bo fetola madirelo le go ama ditiro mme ditlamorago tsa jone di raraane ebile di na le dikarolo tse dintsi. IA e ka nna ya dira ditiro tsa metlha kgotsa tsa go boeletsa, e ka nna ya tlosa ditiro dingwe. Tlhabololo ya tiro e ntšhwa, IA e ka tokafatsa bokgoni jwa batho, ya dira ditiro tse di rileng di nne le bokgoni le go golola nako ya ditiro e e botlhokwa thata kgotsa ya baitlhamedi.

Kopanyo ya didiriswa tse di botlhale tse di nang le dineteweke tsa five G di tla fetola ditirelo tse di jaaka go elela go tshameka le go dira kwa kgakala ka go tlamela ka lobelo lo lo bonako lwa tshedimosetso, go diega go go kwa tlase le go oketsega ga kgaogano.

Ditelekomo di ka nna tsa lebana le dikgwetlho tse di latelang fa di tsenya dirisano, di-chatbot le bathusi ba mmatota, go tlhaloganya maikaelelo a morekisi data boleng le kopanya, go tshwara dikgang tse di raraneng.

Dipuisano tse di diragalang mo seyalemoweng di thusa baagi ka go nna le lesedi ka se se diragalang mo motseng wa bone le mo bophelong a bone mme di neelana ka keletso mme di thusa le batho go kry-a dilo tsa bona tse di latlhegileng mme di thusa le ka dikgang tse di botlhokwa tse di diragalang mo polekeng ya bona.

Ntho ya ntlha e nka ba rutang yona ke go araba mogala, go boloka dinomoro tsa mogala, go kenya nomoro ya mowa le go kwala molaetsa.

Nka mo raya ka re, a akanye go tlhabolola ka mo sekaong se sešwa sa router se se tshegeditseng maemo a a busang a Wi-Fi.

Tiriso e e botoka e ke bonang gore o ka romela molaetsa mo go yona keWhatsApp-o le Facebook gonne di bonako ebile di ka pele .

Tirisano tsa molaetsa di dira gore batho ba kgone go buisana ka bonako le ka bonolo go sa kgathalesege gore ba fa kae.

Fa o sekaseka go ikanyega ga metswedi ya dikgang ya mo inthaneteng e e go ikanyegang le go itshega. Go tlhotlhomisa le go netefatsa dintlha dipono tse di farologaneng le temogo ya go tlhaola, sekaseka metswedi, netefatsa tshedimosetso.

Di na le go itebaganya go feto-fetoga le maemo, phitlhelelo e e okeditsweng. Diteng tse di batliwang di letla badirisi go lebelela dipontsho ka nako e e siametseng. Go tokafatsa maitemogelo a bone go lebelela, badirisi ba ka tlhopha diteng tse di tshwanetseng dikgatlhego le dilo tse ba di ratang, ba tlhoma maitemogelo a a itebagantsweng le bone.